Ba ka thusa bagodi ka go ba fa dimmotoro tse tsa a mabedi go ba thusa ka bontsi ba bone bo sa kgone go itsamaisa ka ntlha ya bogodi.

A isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne go na le baoki ba ba itseng go tlhokomela bagodi mme ba ka ba tswela mosola.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tsa batho ba di lebeletseng mo setsong ke go bona gore ba kgona go nna le se ba ka se jang ba tlhapisiwa ba fiwa molemo.

Go le gantsi setso sa re bagodi ba tshwanetse go tlhokomelwa ke batho ba ba setseng ba kile ba tlhokomela batho ba ba godileng.

Ee go na le seabe ka gonne bagodi le bone ke bangwe ba setšhaba ka jalo ba tshwanetse go fiwa tshegetso e nngwe le nngwe ba ka kgonang go e bona.

Melemo melemo le bangwe ba ba fa dijo tse ba ka kgonang go ithusa ka tsone.

Go na le mafelo a mantsi a tlhokomelang bagodi gape o ka mo isa ko ngakeng kgotsa ko tleliniking wa mmatlela lefelo le le sa tlhokeng go duela kgotsa a mangwe a a tlhokang go duelwa.

Puso e ka dira gore go nne le mafelo a a tlhokomelang bagodi kwa ntle ga tuelo kgotsa ka tuelo e e kwa tlase mme gwa thapiwa batho ba ba tshwanetseng kgotsa ba ba maleba.

E ka ba thusa thata ka gonne bangwe ba bagodi ba na le malwetsi mme go ka thapiwa baoki go ba thusa.

Ba ka dira lekwalo mme ra le romela kwa mafapheng a le mmalwa gape re ka la romelwa kwa badirelwaloago teng go ka bona tšhelete e ka re thusang ka phenšhene ya go tlhokomela bagodi.

Pension-e ya go tlhokomela batsofe e ka thusa batlhokomedi ka go ba fokoletsa dituelo tse tse di ba kgontshang go phela ka letsatsi le letsatsi mme e ka thusa le ba lelapa la batsofe gore ba se ke ba duela tšhelete e ntsintsi.

O simolola go amogela madi ka dingwaga di le seme a marataro, masome a marataro go tlhophilwe dingwaga tse ka e le bone batsofe, botsofe bo simolola ka tsone dingwaga tseo.

Re ka nna le ka koloi e ka thusang batsofe go ya ko dipetleleng ka letsatsi le letsatsi.

Re ka ba thusa go nna le koloi e tlo ba isang ko dipetleleng mme le yone e tla duela ke puso.

Ke dulang teng ga go sekgala se le sekae mme o kgona go bona ditlamelo tsa pholo ka bonako le thuso ya teng e potlako ka gonne re le mo teropong.

Botlhokwa ka gonne batho ba bantsi ba ba humanegileng ba nna mme ga ba kgone go bona thuso.

Malwetsi a otlhe a o ka bona kalafi kwa tleliniking thatathata bolwetsi jwa flu.

Ke dinnye ka palo ka gonne ga go na madi a mantsi a go ka thusa baoki le go duela baoki mo motseng mme tleliniki e kgakala baagi ga ba kgone go bona thuso ga ba lwala mme bontsi ba bone bo a tlhokafala.

Bontsi ba bone ga ba bone thuso ga ba kgone go fola gore ba bone go netefatsa gore ba fitlhele melemo e le teng e ba e tlhoka ke ga ba ka founela mafapha a pholo kgotsa ba bua le mokhanselara.

Bontsi ba batho ba nagana fa o lwala wa ya tleliniking o ka latlhegelwa ke bophelo ba gago ka jalo bontsi bo nna fela ga ba bona ba le bokoa.

Bontsi ba baoki ba tiro ya bona ka metlha phakela-phakela ka jalo o ka bona thuso phakela morago ga diura baoki ba bangwe ba setse ba lapile ga ba kgone go bereka sentle go thusa batho botlhe.

Fa o ka ya kwa tleliniking morago ga diura morago ga ura ya bosupa thapama o ka boa o sa bona thuso, o ka fitlhela baoki ba se mmerekong o ka nna bosigo botlhe wa feleletsa o bone thuso mo mosong wa fitlhela le gore melemo e seyo wa tshwanela ke go ema.

Fa ditirelo tsa kalafi di le gaufi o ka thusa wa ya ko teng wa ba kopa go go ruta ka go laola bolwetsi bo bo go tshwereng le fa bo sa alafege o ka kgona go bo laola.

Thusa go bona tlhatlhobo ya bonako le tlhokomelo ya ka pele, e ka go thusa go thibelela bolwetsi go ya pele.

Metseselegae o ka bona baoki ba ko teng ba belega ba le mmalwa ka jalo balwetsi ga ba kgone go bona thuso e ba e tlhokang ka jalo tlhokomelo ya boitekanelo mo mafelong a metsesetoropo le metsi-segae a tshwanetse go tshwana gore balwetsi botlhe ba tle ba bone .

Fa baoki kgotsa batho ba ba berekang kwa tleliniking ba ka tsamaya ba gasa tshedimosetso ka se se diragalang kwa tleliniking ka thuso e o ka e bonang kwa tleliniking.

Nka gasa kgotsa ka bua ka bone bookelo bo gore batho bangwe ba tle ba ye ko ba tle ba tle bone thuso e maleba.

Go nyorwa kgapetsa le kgapetsa, go ya ko ntlong ya boithusetso kgapetsa le kgapetsa, go sa bone sentle kgotsa e nna e kete o fatlhegile jalo le jalo.

Ba ka bulelwa melato mme fa ba sa kgone go itlhagisa ba ba se nang melato kgotsa ba sa dira kgang eo e be ba , e be ba tshwarwa.

Fa ba ka ba rotloetsa gore ka tshotlakako ya bone ya ntlha ba bule kgetsi le fa ba sa e bule gore police station ba ka e bula teng ko tleliniking ba rekote yotlhe e diragalang go fitlha ba tsaya maatla a go ka e bula ko mapodiseng.

Fa go ka nna go ntse go na le ambulance gaufi ka gonne tleliniki gantsi e thusa le metse e mabapi ka jalo go ka tlhokega go nna le di ambulance teng fa go ka tlhaga kotsi.